Xa ungumntu othanda ukubhaka kufuneka wenze isiqiniseko okokuqala ukuba yonke into oyibhakayo iphuma kuneziphumo ezintle kwaye ibe imnandi emlonyeni. So, yiloo nto sizawuthi xa sithethayo sincokola sithi ungumbhaki oyena obalaseleyo elizweni.

Ubuxoki buhleli buneziphumo ezimbi. Kaloku apha ekuhlaleni kuke kwavakala iindaba zokuba kukhona umntu ongutata oswelekileyo njee iintsuku zambalwa wabonakala ekuhlaleni. Wonke umntu wayemjonga ngamehlo athethayo, abanye bezibuza ukuba kanti kwenzeka ntoni, wabuya wabonakala engumntu ephila. Kanti yonke into ibithethwa ibibubuxoki. Sonke sasinxunguphele kakhulu sasingathi sibona into engazange yabonwa elizweni efana .

Xa ungumntu othanda ukubukela iimuvi ungasebenzisa i-cellphone yakho kuba kaloku kukhona ezi zinto zifakwa ezifowunini zibizwa .

Loo nto ingazisa ungenelo oluhle kubafundi besikolo kuba ngabona bantu kufuneke kwenziwe isiqiniseko ukuba bayayifumana iWi-Fi kuba bahleli benomsebenzi omninzi ekufuneka bawujonge kwi-intanethi.

Ezona ndaba zimnandi kakhulu ukuzimamela zezikanomathotholo ukodlula ezikamabonakude. Yiloo nto abantu bethanda kakhulu ukumamela ezikunomathotholo kuba akukho nto ininzi ivezwayo akuthethwa nje yonke into le.

Ukuqhelana ne-cellphone usemncinci kukwenza uhlale ungumntu onolwazi olunintsi. Yiloo nto ke kufanele bavunyelwe abantwana besebancinci ukusebenzisa ii-cellphone ukuze bathi beba badala babe lonke unintsi lwezinto ekufuneka bezazile kwiifowuni babe sele bezazi. Yiloo nto ke kubalulekile ukuba bavunyelwe beselula ukuba basebenzise ii-cellphone.

Eyona influencer ndiyaziyo kwaye kudala ndiyilandela enempembelelo elungileyo nguAzande Madlala. Yena uqale yonke into yakhe phambi kwethu, asikhange simbone sele engumntu. Uqale siqale ukumazi engumfundi wedyunivesithi. Emveni kokugradyuweyitha kwakhe uzivulele ibhizinisi yakhe yesaluni kwaye ibonakala iqhuba kakuhle. Yonke into yakhe ihleli nje ihamba kakuhle.

Kulula ukwenza i-video call kwifowuni yakho. Uzingenela nje kuWhatsApp wakho. Xa ufika kuWhatsApp ucofa kuloo mntu ufuna ukumfowunela. Wakugqiba ukucofa, ujonga phaya phezulu kwefowuni yakho ungekaphumi kulo mntu ubumcofile uzawufika ikhona into emele umabonakude. Kwaye ikhona nophawu lefowuni. So, wena uzawungena kuphawu lwemabonakude ucofe phaa kulo. Iza kube sele iringa kumnikazi wayo abe sephendula.

Ndiziva kabuhlungu kakhulu kuba kaloku xa ndizawusebenzisa i-one GB kwiidatha, kwiidatha ezininzi kangaka loo nto ithetha ukuba andinalwazi lununzi ngefowuni okanye andiyisebenzisi kakhulu idatha yam. So, yiloo nto ke ngoku funeka nditshintshe indlela yokuthenga idatha, ingabi nintsi kodwa ndithenge nje elingeneyo.

Ndingazikhusela ngokuba ndihlale ndisenza isiqiniseko sokuba ndihlala ndinayo idatha. Nokuba ndibeka imali yokuyithenga kuba iWi-Fi yasimahla iyathanda ukusokolisa ngenethiwekhi okanye umnikazi lowo ndiyitsale kuye ibe abe akekho ngelo xesha ndibe ndifuna ukusebenzisa intanethi yam. So, yiloo loo nto kubalulekile ukuba ndihlale ndinedatha.

Iinkampani ezisebenzisa i-AI chatbot zinomsebenzi omncinci kakhulu kuba .

Ewe, ndike ndadibana nengxaki enjalo kwaye kwinto ebuhlungu kakhulu kuba kaloku wothuka sowuxelelwa ukuba ungulowo wenze into ethile ube ungazange wake wadibana nento ebumila kunjalo. Okanye kuthiwe naku uthethe ngomntu ube ungakhange uthethe. Loo nto yenza ukuba ubonakale ungumntu ombi ekuhlaleni kwaye othetha izinto ezingalunganga ngabanye abantu.

Eyona nto inganika umtsalane kuloo fowuni kungafuneka uqinisekise ukuba inethiwekhi yayo isebenza kakuhle. Nokokuba usezingxolorheni na, iyakwazi ukutsala inethiwekhi kwaye ithatha izithombe ezihle kakhulu kuba kaloku abafundi bazithandela nje i-intanethi kwaye bazithandela izithombe. Xa unokwenzeka ibe ifowuni efikelela kubo kufuneka ibe nenethiwekhi kwaye ifote kakuhle ngomthwebulo wayo.